Lezi y'teshi zibaluleke kakhulu ngoba zikwazi ukusilethela izindaba ezisezingeni eliphezulu. Lokho kwenza ukuthi sihlale sazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile kulona. Kanti futhi nokwazi nje ngesimo sezulu esiloku sishintshashintsha kulezinsuku esiyingozi esibulala abantu kwenza ukuthi siqaphele ukuthi kuzokwenzakalani. So le msakazo iyakwazi usilethela lezo zindaba zinjalo, ukuze nathi-ke sihlale silindile ukuthi kuzokwenzakalani. Ngamanye amagama sinolwazi lwezinto ezenzakalayo emhlabeni. Ngenxa yalezi ndaba as'saleli emuva.

Yebo, ukhona umehluko kakhulu phakathi kwesivinini sedatha noma ispiti salama datha okuyi-three G, four G ne-five G. I-three G benza kancane kakhulu, kanti futhi i-four G ingcono kune-three G iyashesha kune-three G kodwa i-four G yenza kancane kune-five G. Ngalokho-ke i-five G, iyona eshesha kakhulu. Lokho kwenza ukuthi uma usesha into kwi-inthanethi awulindi isikhathi eside noma ineth'wekhi iyashesha. Ngakho-ke, ngiyavuma, yebo, ukhona umehluko futhi mkhulu kakhulu, uma uzazi lezi nhlobo zespiti seneth'wekhi.

Isikhathi esiningi-ke kubafundi kuya ngokuthi yena usekhule kangakanani engqondweni. Kodwa i-smart foni asikaze saba isiphazamiso kunalokho siyasiza kakhulu kubafundi ukuze bethole ulwazi ulwazi abal'dingayo, noma ukuze bachazeleke ngendlela ezahlukene. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu oyedwa akakwazi ukuchaza ngendlela esizomuzwa sonke ngayo. Ngakho-ke ukusebenzisa i-smart foni uthole ulwazi kuyasiza kakhulu, akuphazamisi indawo. Uma kodwa umfundi ekhulile engqondweni ekwazi ukuthi ifoni le uyisebenziselani. Lokho-ke sekudinga-ke ukunakwa kwabazali ukuthi umfundi ngaso sonke isikhathi ifoni ayisebenzisele ukufunda, engayisebenziseli ezinye izinto ukuze ingabi isiphazamiso. Ngalokho ngithi ayisona isiphazamiso kodwa ilusizo.

Ukuze ngikhangise kumele ngibheke ukuthi umphakathi udingani ngoba angikwazi ukudayisela noma ukwenza isikhangiso emsakazweni sento umphakathi ongayidingi. Ngakho-ke izicu okumele ngiy'qaphele or ngiy'cabangele ukuthi umphakathi ufunani ngingawudayiseli into ongayifuni. Ngoba futhi lokho kuzolimaza mina ekutheni ngimoshe imali yami kodwa futhi umphakathi ugcine ungay'thengi leyonto. Ngakho-ke ngaso sonke isikhathi nje, uma ufuna ukukhangisa into qale uye emphakathini ubheke ukuthi bayadinga yini lento ofuna ukuyikhangisa noma ozobe ufuna ukubathengisela yona. Uyabo? So, isikhangiso bekumele sibe kanjalo futhi isikhangiso kumele sibe nolimi abaluzwayo abantu ofuna ukubakhangisela. Noma ukubadayisela ungasebenzisi ulimi abangaluzwa.

Ziningi indlela manje i-technology seyinkulu, uyakwazi nje ukusebenzisa ucingo lwakho ukuthi uxhumane nesiguli sakho ngamanye amagama ukuxhumana kwenu sekulula kakhulu nesguli noma ngabe umuntu uphi ungakhona ukumsiza noma i-consultation. Ube nenamba onayo nje as umlaphi noma udokotela ufonele isguli sakho ukuze ukwazi ukuxhumana naso la k'sisuke sikhona uma kunzima ukufinyelela kusona. Ngakho-ke akuyona nje inkinga ukuthi umuntu ukephi, ngalokho umuntu angasizakala noma ekephi. So mina njengodokotela ngenze njalo, ngathola i-technology efanelekile engayisebenzisa ukuxhumana ney'guli zami ukuze ngiqinisekise ukuthi ziyasizakala futhi, kuba-right.

Uma sengicikekile-ke ngoba mina ngithanda i-Gospel kakhulu. Uma-ke sekuwukuthi sengifuna ukushintsha umculo engashitshela kuwo uMasikandi ngoba unesigqi sakwaZulu. Ngakho-ke umculo nje o-right, ngingashitshela kuwona ngoba futhi ngiyawu-understand-a, ngiyawuzwa ukuthi uthini ngoba phela umculo kusuke ukukhuluma nawe muntu owulalele, so angikwazi ukulalela umculo engawuzwa ukuthi uthini. So-ke ngingashitshela kuMaskandi ngoba ngiyawuzwa.

Izinto engingayifaka ku-telemedicine ama-features engawafaka ngingafaka i-feature yokuthi umuntu ekwazi ukubona ukuthi uma enempawu ezinjena ini engamsiza. Iwaphamakha, I mean ikhambi okumele alithole elingamsiza kulokho kugula kwakhe kuzabe-right. Mase ngifaka futhi i-feature ezosiza ukuthi umuntu ebone uma kumele eye emtholampilo noma kumele ey'size yena ngoba kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi umuntu athenge ikhambi elizomsiza ngoba abanye abantu baya emtholampilo isidingo singekho. So ngingenze njalo.